Yonke le micu iyafudumala ngokuhlukana ngokuhlukana kwazo, kodwa okuyaye kuveze, ukuthi i-cashmere iyona ebiza kakhulu okudlula lawa amabili, uvolo ne-alpaca. I-cashmere iyona ebiza kakhulu ngexabiso, noma ngaze kuthiwa uyayithola indwangu yakhona. Uvolo uyaye udale izinkinga eziningi kubanye abantu esikhumbeni uma kuwukuthi mhlawumbe bagqoka into eyenziwe ngovolo.

Ipulazi lingadala ithuba ngokuthi likhiphe isimemo esizoheha izivakashi ukuthi zize zizobungaza umcimbi lapho kuyobe kuhlobise lonke uhlobo lewayini elikhiqiziwe epulazini. Lapho-ke, ipulazi lingakwazi ukuthi liphinde libonise ukuthi hlampe iwayini lingenziwa kanjani. Nokuthi amagilebhisi lawa uhlobo luni lamagilebhisi, nokuthi ahlukene kanjani amagilebhisi. Lapho izivakashi ziyofunda khona, nendlela ukuthi iwayini leli lenziwa kanjani? Nokuthi lithatha isikhathi esingakanani? Ligcinwa nakuziphi zona iy'nkambi? Uhlobo ley'nkambi eligcinwa kuzo, ukuze ligcine selivuthiwe likwazi ukuphuzwa.

Inzuzo yokutshala umoba ukuthi kukwazeka ukukhiqizeka izinto ezinjengoshukela nezinye izinto ezakheka ngawo ushukela, kodwa izingozi ekungenzeka zibe khona uma kunenkinga yamanzi ukuthi umoba awukhulumi kahle. Kanti uma kuwukuthi hlampe umoba usuze wakhula wavuthwa kahle, ngenkathi sekufanele ushiswe umoba, kuba inkinga uma kuwukuthi ngeke kube namanzi anele wokukwazi ukucima hlampe umoba uma kuwukuthi umlilo uyabhebhetheka hlampe ugcine usungenela nemiphakathi esondelene nala kwakhiwe khona umoba.

Abalimi abasafufusa babhekene nezinselelo njengokuthi izindawo zokulima azikho ningi kangako. Nakhona uma sezikhona sebezitholile, sebelimile, kunenkinga eqondene nokuthi mhlampe isimo sezulu asibi sihle hlampe ukuthi bathole imvula eyanele noma amanzi anele ukuthi kukwazi ukukhula izitshalo. Kanti ezinye izinto ezinjengesichotho ezilimaza yona into esuke elinyiwe ngaleso sikhathi, kuyaye kube yinkinga ngoba mase kufanele bavune, izithelo zisuke sezilimele. Okunye okuyaye kube yinkinga ukuthi, uma noma sebelimile, zakhula izithelo abasuke esebezilimile, imakethe ayibi yinhle, noma kuba nenkinga yokuthi bakwazi ukufaka loku asebe sekuvunile emamakethe ukuze kukwazi ukudayiseka kubantu bonke.

Abalimi bangasizakala kakhulu ekutheni baqoqe amanzi emvula ngezindlela ezimbili, lapho bengakwazi khona ukuthi benze idamu ebayokwazi ukuthi badonse amanzi ukuze bakwazi ukuthi balisebenzise ezinsimini abalime kuzona. Okwesibili, bangakwazi ukuthi bebe namathangi, la amanzi azoqoqeleka khona, nakhona kube amanzi amaningi azongena emathangeni, bakwazi ukuwasebenzisa nalawo manzi ukuthi baphinde futhi bawabuyisele bawafake ensimini la kuzokwazeka khona ukuthi angene futhi la balime khona, ngokuthi bafake amapayipi ezodonsa amanzi aze afike la kulinywe khona.

Ukuba yingxenye kuyasiza kakhulu ngoba uthola ukusizakala emphakathini ngale nto yokuthi kubanjiswane kwaziwa ukuthi kuyasizakala uma kukhona izingqinamba ezikhona, ikakhulukazi kwizinto ezinjengobugebengu obusebukhona, hlampe ekuntshontsheni izitshalo, nokuntshontsha izinto hlampe ekusuke kubuyelwe ngazo nje, nokulimaza-ke nje abalimi. So, uma kuwukuthi umuntu ubambisene nomphakathi, and ukule ngxenye, uyasizakala kakhulu ngoba abantu bayamazi emphakathini, uyakwazi nokubadayisela izitshalo lezi, uyakwazi nokuqasha futhi abantu khona abahlala emphakathini ukuthi bamsize ekulimeni lapho usewenze amathuba omsebenzi khona la emphakathini.

Abantu abafuye iziklabhu bayaye babe nenkinga yokuthi iziklabhu zintshontsheka kalula, ngoba iziklabhu isikhathi esiningi aziwenzi umsindo. Nokuthi-ke, uma ukuthi iziklabhu zifuyiwe endaweni eseduzane nomgwaqo ovulekile hlampe ohamba izimoto eziningi, ziyaye zithole ukulimala uma kuwukuthi azinaye umuntu ozigadile.

Into ebalulekile kwi-hydroponic ukuthi amanzi lawa asuke esetshenziswa ngenkathi kukhuliswa izithelo, alungele noma akwizinga eli-right yini? Awangcolanga ukuthi angalimaza zona izithelo lezi esuke zikhuliswa? Okunye ukunaka ukuthi imisoco le edingakalayo noma le efakwayo emanzini, ikwizinga eli-right yini? Noma iyona e-right yini for iy'thelo, ney'thelo ngokuhlukahlukana kwazo. Nokugada-ke ukuthi ukukhula kwezithelo zikhula kahle yini? Akukho hlampe okubolayo, like njengezimpandle esuke zikhuliswa ngawo amanzi lawa asuke efakwe imisoco.

Amagilebhisi achuma ezimweni la kufudumele khona, kunelanga, umhlabathi ovundile futhi onakekelwayo ofakwa zonke izithako zakhona, nemvula ibe yinhle, kodwa kungabi khona isithwathwa ukuze singalimazi ukukhula kwawo amagilebhisi.

Abalimi bangakwazi ukonga amanzi ngezikhathi zesomiso, ngokuthi bakhe amadamu la khona kuzogcineka amanzi khona. Baphinde futhi babe namathanki lawa azokwazi ukuthi afake amanzi, noma kukhona isithuthamanzi, lesi esuke sikhishiwe mhlampe umasipala, bazokwazi ukuthi bawagcine amanzi. Nakhona okunye abangazama ukwenza, ukuthi batshale izitshalo hlampe ezingadingi ukuthi ziniselwe kakhulu kangako ukuze kungeke kuze kuphazamiseke ukukhula kwalezo zitshalo.

Ukusekela izintuthwane engadini kungahle kuthuthukise indima. Izitshalo ezikhangayo, ama-flora, kunciphisa ukusetshenziswa kwezinambuzane, nokugcina umthombo wamanzi wokubulala, futhi ugcine umthombo wamanzi ongajulile we-hydration.